Zwa sialala zwine zwa ambariwa kha mvelele yashu musi hu na mbingano, ndi miṅwenda vhafumakadzi vha ambara miṅwenda wa munna u ambara marukhu na hemmbe tshena kana ya muvhala wa miṅwenda. Hemmbe tshena nayo i tea uvha i na mini na muvhala wa miṅwenda, ndi uri ndi hemmbe tshena ine yavha yo to rengiwa vhengeleni muthu a ya ofha muthu ano runga a i dzhenisa uri a i panga mivhala ya miṅwenda yo no fana na ya mufarisi wawe.

Ndi muvenḓa vhukati ha dziṅwe tshaka kana ndo ambara zwiambaro zwa sialala yanga vhukati ha dziṅwe tshaka kha zwimelwa zwo khetheaho, ndi ḓi pfha ndo hulisea nga maanḓa nga maanḓa ngori u vha nda ambara zwiambaro zwa sialala yanga vhunzhi ha vhathu vha a zwi funa u ḓi wana vho ambara zwiambaro zwa sialala yanga.

Zwiambaro zwa sialala zwi kha ḓivha zwa ndeme kha musalauno, ngauri vhunzhi ha zwi mima kana miṱa vhuṱambo hu itiwa nga zwiambaro zwa sialala, ri tshi katela mi minyanya, dzimbingano, dziphathi, vhuṱambo hu pembela nthu.

Ha vhathu kha sialala yanga vha takalela miṅwenda labi ḽa ṅwenda, ndi labi ḽine vhunzhi ha vhathu vha ḽi funa labi ḽa ṅwenda ḽi ri ita vhathu vhukati ha dziṅwe tshaka. Ndi ngazwo na ṋamusi vha tshi wana miṅwenda kana vhana vha tshivenḓa vha tshi kona u imelela venḓa musi vha zwikoloni magudedzini mahulwane vha wane mitshino ya sialala vha tshi kho ita na magudedzini mahulwane.

Kha sialala ya tshivenḓa vhu ita.

Ndi kha sialala ya vho rine sa vhavenḓa munna ha na miṅwenda munna u ambara hemmbe ndi yone ine ra ri ndi sialala kha munna, havha na ṅwenda muthihi wo wa ma haḓani wa haḓani fhedzi a zwi fani na ṅwenda wa musadzi une wa vha u na ṅwenda wa fhasi u ne wa vha wa tshikete havha na hoyu wa haḓani, wa munna u tea u vha na hemmbe ine ya rungiwa nga malabi a sialala a miṅwenda havha na ṅwenda muthihi une a u kapeya vho mahaḓani mara a zwi anzeli u wanala, munna o ambara ṅwenda wa mahaḓani. Vhunzhi ha vhanna vha ambara hemmbe dzo dzo rungiwaho nga malabi a miṅwenda ya sialala.

Ṱori tshine kana tshine tshe tshavha tshi tshi amba nga ha sialala na vhufa hashu sa vhavenḓa, tsho vha tshi tshiṱori tsha muvhango tshine tsho muṅwali watsho ndi phaṱhutshedzo makwarela na duma ndlovu tshine nasi tsho ṱuwa ḽovha ḽone ḽitangwa ḽine ḽa imelela vhavenḓa.

Zwiambaro zwa sialala muṱani wa hashu ri zwi ri a zwi vhea kana arali tshiambaro tsha sialala tshi sa tshani lingani ni a tshi fha ha zwifha ane zwa mu lingana muḓini nga ngomu muṱani kana muthu wa nnḓa ane nda mu vhona uri u a zwi ṱoḓa zwi ṱhoga ni nga mu fha zwone.

Tshifhinga thsine ndovha ndi tshi ambara zwa.

Vhunzhi ha vhathu musalauno vha vho hangwa kana vhunzhi ha vhana vhane vha khou bebiwa zwino vha vho hangwa nga ha mvelele yavho, ndi hezwi zwine ra ri tshi vha vhudza nga ha mvelele yavho vha ri ndi madimoni kana ndi mimuya mivhi vha hangwa vha ya hangwa vha kungiwa nga tshikhuwa kana e vha kungiwa nga tshikhuwa na zwa ḽino shango vha hangwa zwa mvelele yavho, vhubvo havho vha hangwa vha hangwa murahu na uri vhunzhi ha vhafumakadzi vha vho ambara marukhu zwine nga sialala yashu ra vha ri sa zwi iti zwo vha zwi siho mufumakadzi o ambara tshikete na dzi rokho mara vha ano maḓuvha vha vho ambara na marukhu.

Vhaswa vha vha hune nṋe nda dzula hone vha funa zwiambaro zwa musalauno o fhira zwiambaro zwa sialala, ngauri zwiambaro zwa sialala kanzhi ra sedza zwiambaro zwa sialala ya vhavenḓa a zwi siyi zwirumbi kana a zwi swiki nṱha ha magona zwi swika nga fhasi ha magona kha vhasidzana, zwino vha musalauno kana vhaswa vha musalauno vha khou funa zwiambaro zwine zwi sia mivhili yavho nnḓa zwi sia zwi tshi vho tonga vha khou rengisa vha khou rengisela tshitshavha.

Khotsi ndi ṱhoho ya muḓi ndi vhone vhane vha tea u tsireledza muṱa ndi vhone vhane vha tea u vhona uri muṱa u kho ḽa sa izwi vhunzhi ha vhafumakadzi vha vhavenḓa nga lwa hashu vho vha vha sa tendelwi u shuma, hu tshi pfhi munna ndi ene ṱhoho ya muḓi ndi ene ane a vhona uri muṱa wo ḽa kana muṱani hu na zwiḽiwa.

Mme mushumo wavho ndi u ṱhogomela vhana na vhaaluwa vha ri muḓini na u ṱhogomela khotsi u vhona uri tshiṅwe na tshiṅwe muṱani tshi ngonani. Mme ndi vhone vhane vha sedza uri muṱani ho fhela mini tshine tsha kho ṱoḓa u rengiwa vha vhudza khotsi khotsi vha vhafha tshelede uri vha yo renga ezwo zwine zwa kho ṱahela muṱani, mme mara ri tshi sedza kha tshifhinga tsha musalauno ri dovha ra vhona mme vha tshi kho vha tshi vha vha tshi dovha hafhu vha vha ṱhoho ya muḓi sa izwi miṅwe miṱa i si tshena vho khotsi.

Ndi zwauri muṅwe na muṅwe hune a tshimbila hone kana zwine a ita uvha o sumbedzwa nga vhomakhulu vhane a vha tsheho shangoni vhane vha tovha muya. Muṅwe na muṅwe u dededza nga vho makhulu wawe u sumbwa nḓila nga vhomakhulu vha ramakole nga vho makhulu vhane vha tevhela ramakole, sa izwi muḓi muṅwe na muṅwe hu na vhomakhulu vha vhuya na vhomakhulu vha vha midzimu i seli vha midzimu ya u shulula malofha. Havha na vhomakhulu vhane vha rabela ramakole vhane vhunzhi ha a vhana ṋamusi vhadededzi wa ngavho, mara vhunzhi havho a vha thu zwilimuwa kana a vha thu zwi vhona a vha zwi tendi uri vhadededzi wa ngavho.

Vhathu kana muṱa u tshi khou phasa hu rangisiwa vho makhadzi phanḓa hu ṱuwiwa na vho makhadzi muṱa muṅwe na muṅwe u na makhadzi, makhadzi ane u a thetsheleswa angavha a ṅwana tsho salaho ndi tsha uri o ṋangiwa nga vha vhafhasi kana vhomakhulu uri ndi ene ane a ḓo sala o fara thonga ya dzikhaladzi dza afho muḓini. Musi hu tshi yo phasiwa vhathu vha ṱuwa na zwithu zwo fhambananaho zwithu zwingaho mahalwa, mafola fola ḽeḽi ḽa tshinefu mugayo na maḓi sa izwi miṱa i sa fani vhaṅwe vha phasa nga mahalwa vhaṅwe vha phasa nga maḓi.

Nḓivho ine ra i wana sa vhaswa ine ya bva kha vhaaluwa ndi ya uri muvhili ndi thembele ya ramakole, muvhili ndi tshithu tsho no thonifhiwa asi tshithu tshine tsha tea u sokou siiwa nnḓa. Kuambarele kwashu ku tea u vhonala vhukati ha vhathu uri hoyu ndi ṅwana o laiwaho a bvaho miṱani kana muṱani o uri na mukalaha na mukegulu vhane vha mu vhudza ngoho vha mulaya are na ṱhonifho ane o gudiswa u ṱhonifha vhahulwane na vhaṱuku.

Zwine ra tea u zwiita sa lushaka ndi u gudisa vhana vhoṱhe vhaswa na murafho u ḓaho nga ha mvelele yashu, vhana nga vha gude u thetshelesa vhakegulu na vhakalaha musi vha tshi amba vha tshi vha ni tshila nga zwiṱori zwa kale zwa vhuṅwali na khosi dimbanyika ya vhavenḓa vha ḓivhesese nga sialala vha ḓivhe mitupo na vhubvo havho.

U vhulunga luambo lwa hayani ndi zwa ndeme ngauri u tea u ḓi ṱalukanya na u ḓi ḓivha uri u muthu ḓe u bva gai hone ndi tshini tshine wa tea u tshi ita kha vhutshilo. Muṅwe na muṅwe u tea u ḓi ḓivha hune a bva hoṋe vhubvo hawe a thetshelese vho makhulu musi vha tshi mu laya kana vha tshi mu dededza sa zwe nda ambisa zwone uri vhunzhi ha vhana vha vhavenḓa a ri tshili nga kha vho riṋe nga riṋe vhaṋe, vhunzhi hashu ri to konyolela matanda nḓevheni fhedzi vho makhulu vha ya ri dededza vha re rangaphanḓa vha ri sumbedza uri ri fare nḓila dzifhio kana nḓila ifhio zwithu zwi ḓo tshimbila.